U ya nga ha kuvhonele kwanga nga murahu ha musi, u itela u thivhela u vhaisa mavu nga murahu ha musi hono kaṋiwa ndi vhonaungari ndi khwiṋe vha tshi limelela vha ṱahulela, vha limela hafhaḽa.

Zwine vha tea u dzhie, u zwi, zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaṋiwa mitshelo.

Vhundeme ha sunflower, sunflower i ri thusa kha mapfhura i ya ri itela mapfhura, i ya ri thusa na kha zwithu zwinonga dzi uri thusa nga dzi protein na dziṅwe dzi nutrients dzine dzi hone dzo ḓala uya nga vhunzhi. Sunflower i ya ri thusa na kha uri itela mishumo kha vhathu vha sina mishumo, i ya vha thusa i ya vha ṋea mishumo uri vha shume nga fhasi ha sunflower, sunflower i dovha hafhu ya ri thusa kha zwa vhulimi, kha midzi ya zwa vhulimi i ya i thusa u ita uri midzi i vhe ya vhuḓi, futhi ya dovha hafhu ya ri thusa na kha lukanda lwa vhathu, na kha zwa mutakalo i vha i khou thusa vhathu musi zwi tshi khou ḓa kha mutakalo uri mutakalo wavho u dzule u wavhuḓi nge vha shumisa sunflower, mutakalo wavho u dzule u mutakalo une ndi wavhuḓi tshifhinga tshoṱhe.

Tsha u thoma ndi nga vha vhudza muṋe wa bulasi uri zwine vha khou ita a si one maitele a muthu ane wa sa muthu wa vhulimi a re fhasi ha vhulimi ane a vha khou ita zwa vhulimi a tea u ita ngori, vhunzhi havho vha nga vha vha khou nyaga u ṱanganyisa mitshelo yo siṋaho na mitshelo ya vhuḓi, vha vhea ya vhu mitshelo yo siṋaho nga fhasi vha vhea ya vhuḓi nga nṱha vha itela u rengisela customer dzavho zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi. So ndi nga vha tsivhudza uri zwine vha khou ita vha ḓo ḓi kundisela customer, vhashu, vhathu vha nga ṱuwa, zwi nga vha tshinyela na dzina ngori a si zwavhuḓi, arali zwithu zwo siṋa a zwi tendiwe zwi siṋe, zwifhiwe zwezwi zwi no ḽa zwo siṋaho kana vha laṱe, vha shumise zwithu zwine ndi zwavhuḓi u itela matshelo, ngori na kha mutakalo wa vhathu a zwi tendi, na vhone vhaṋe sa muthu muṋe wa bulasi vha tou zwiḓivha uri zwi tshi ya kha mutakalo a zwi tendi uri muthu a ḽe zwithu zwo siṋaho, nga maanḓesa arali vha tshi khou zwi ita vha tshi khou zwi ḓivha husi mistake.

Sa mulimi a re na tshenzhemo kha sia ḽa zwa vhulimi, zwine zwa nga itiwa u thusa mutakalo wa mavu, muthu arali a kha ḓi tou thoma u lima kha ḓivhe uri mavu awe a itisahani. Ndi zwa ndeme u ḓivha mavu na hafho fhethu hune wa khou vha na bulasi kana tsimu hone havha fhethu hune hu dzula huna maḓi, ngori sa mavu nao a ṱoḓa maḓi uri a kone u alusa tshimela tshifhio na tshifhio tshine tshi nga vha vho tshi ṱavha. Zwino fhethu hune vha tea u vha vha hone hu tea u vha hu na maḓi u itela uri zwimela zwi imele, maḓi ndi a vhuṱhongwa.

Zwi dzhiwa sa ndeme ngori zwi a thusa nga maanḓesa mivhilini ya vhathu vhaṅwe vhane mivhilini yavho ahuna mutakalo, vhaṅwe vhane a vho ngo takala mivhilini yavho zwi tshi ya nga kha malwadze o fhambananaho, zwino zwi a vha thusa nga mikapu, huna mikapu ine ya vha thusa ine ya vha na mikapu ine heinoni yo tou itelwa u pfhi i ḽiwa nga vhathu havha vha so na so na so, ha vha na dzi greens dzine dza itiwa u pfhi dzi khou iteliwa muthu wa so na so na so, zwino zwi a vha thusa nga maanḓa.

Arali nda ḓi wana ndo ṋekedziwa tshikhala tsha u lima, ndi nga lima maṱamaṱisi ngauri arali nda to sedza maṱamaṱisi ndi tshithu tshine muḓini muṅwe na muṅwe kha si kha shango ḽino ndi tshithu tshine tshi a shumisesiwa, zwitshiya na kha mutakalo tshi a thusa kha vhathu vhanzhi kha mutakalo, zwino ndi tshithu tshine ndi nga tshi lima, ende tshi nga tshimbila nga maanḓa ngori miḓini minzhi vha khou ṱoḓana na maṱamaṱisi, miḓini minzhi vha shumisa maṱamaṱisi kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha. Zwino tshingavha tshithu tshine tshi nga tshimbila nga maanḓa, ndi nga wana tsho tshimbilesa u fhirisa zwiṅwe zwilima zwine ndi nga zwi humbulela ngori vhathu vhanzhi vha khou shumisa maṱamaṱisi ḓuvha na ḓuvha, vhathu vhanzhi kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha hu khou ṱoḓea maṱamaṱisi lune ndi na vhuṱanzi uri ndi nga lima a nga tshimbila.

Mitshelo ine ndi ya i takalela ndi miomva, ndi maapuḽa, ndi maswiri, ndi maafukhada, ndi manngo, ndi tshienge, ndi bvani, na strawberry tshiṅwe tshifhinga.

Mitshelo ine nda i takalela ndi muomva, ndi apuḽa, ndi swiri, ndi mapiere, ndi bvani, ndi afukhada, ndi manngo, ndi tshienge, na, na strawberry, na, na bapawe.

U ya nga ha ngeletshedzo dzine vhathu vha nga vha khou mbudza zwone sa vhunga vhaṅwe vha khou ri kha ndi wane thanga, vhaṅwe vha mmbudza uri kha ndi shumise davhi muri u ḓo hula. Zwine ndi nga zwi dzhia ndi nga namba nda shumisa thanga ngauri zwa davhi a thi na vhuṱanzi uri zwi nga ita na ngori vhunzhi ha mapula ane a vha a khou ṱavhiwa hu vha hu khou shumisiwa thanga, so ndi nga dzhia thanga nda shumisa yone u ṱavha u fhirisa uri ndi, ndi shumise davhi, naho o mmbudza uri na davhi ḽi a ita a nga ḓi vha a khou amba ngori naye o zwi ita a ṱavha nga davhi ḽa ita, mara ndi nga shumisesa thanga.

Ndimo ya nḓirivhe kha vho ramabindu vhaṱuku i khombo ngori nḓirivhe ndi tshithu tshine tsho leluwa uri u tshi ḽele u tshi ḽele mulomoni u tshi khou shuma, lune arali wo lima nḓirivhe ndi tshithu tshine u nga fhedzisela u khou tou limela u ḽa sa zwine zwa khou ambiwa, so zwa zwino nḓirivhe kha vho ramabindu vhaṱuku ha, asi tshithu tshine vha tea u tshi lima.

Muthu tsho thoma u tea u ḓivha uri hune a khou ṱavha hone muroho wawe wa muxe huna maḓi, madindi ane a kho a bya musi a khou tea u shela thanga ya muxe a tea u vha hu sina tshithu tshine tshi kha ḓi a kanganyisa, husina midzi ya kale u itela uri musi a tshi kha ḓi yo posa hedzila thanga, a tshi yo vala heḽiya dindi, a tshi yo shela, houḽa muxe u hule husina tshine wa khou hula natsho, u aluwe husina tshiṅwe tshithu hune ri ḓo ri khamusi ho vha ho wela thoro ya vhele zwa vho mela muxe mavhele, zwino muthu kha ḓivhe uri mavu awe takala hune a vha hone, huna maḓi, a gwe dindi ḽawe, a pose a shele mupfhudze, a posela thoro ya muxe, a vale dindi ḽawe, a sheledze zwi ḓo ita.

Khalaṅwaha ine ndi yone ya vhuḓi kha u ṱavha khavhishi, ndi khalaṅwaha ya musi hu tshi khou rothola, hune ndi ṅwedzi wou bva nga shundunthule u swika nga ṅwedzi wa ṱhangule, ndi yone khalaṅwaha yavhuḓi ya uri mulimi a ṱavhe khavhishi ngauri hu vha hu tshi khou dudela, ende ndi zwine khavhishi ya ṱoḓa zwone uri i ṱavhiwe fhethu hune hu vha hu khou dudela, naho mavu a tshi ḓo vha a khou dudela mara na kha khalaṅwaha ndi zwone zwa vhuṱhogwa.

Vhunzhi ha vhathu vha shumisa khavhishi kha, musi vha tshi khou ita dzi dzi saladi, huna iṅwe saḽadi i no pfhi coleslaw ine vhathu vha mi, vha vha vho ṱanganyisa khavhishi na kherotsi, vhathu vha dovha hafhu vha shumisa khavhishi musi vha tshi khou ita muroho wa tshivenḓa u no pfhi mukusule, une wa thoma wa omi ha omisiwa khavhishi yo bikiwa, naho ndi yone nḓila ya vhuḓi ya u i shumisa khavhishi.

Zwine ndi nga ita u thivhela nyimele i nonga heyi ya musi ndo ka khavhishi dza vha nnzhi murengi a si ḓe a dzi dzhia ndi nga vhu, zwine ndi nga ita ndi uri ndi vhudze muthu honoyo ane a khou ṱoḓa u renga khavhishi uri kha thome a ḓise tshelede yo fhungudza kana a dzi badele dzoṱhe, u thivhela heyi nyimele ya so ya musi ndo ka khavhishi nnzhi nnzhi muthu a si ḓe a dzi renga, a dzi dzhia so arali badele kha fhungudze mbadelo yawe kana a badele a dzi badele dzoṱhe khathihi, uri na musi a sa ḓa a dzi dzhia ndi ḓivha ndo wana tshelede a zwi fani na musi arali a songo ḓa dzi dzhia ndi si wane tshi.

Mbuyelo dza u ḽa ḽethasi, ḽethasi i ri thusa kha uri ri wane vithamini K, vithamini A, na vithamini C zwine ndi zwithu zwine zwi khou ṱoḓea kha muvhili wa muthu a ne a khou tshila, futhi ya dovha ya ri thusa kha lukanda lwa muthu, i ya ri thusa kha lukanda ḽethasi, ya ri thusa na kha maṱo, na kha marambo are ne a kha mivhili yashu uri a khwaṱhe, na kha maṱo ḽethasi i ya ri thusa uri maṱo ashu a bonyolowe a vhone, ya dovha ya ri thusa uri lu dzule lu lukanda lwo nakaho.

Mishonga ine ya vhulaya zwivhungu yo ya ngo fhambanana, u nga shumisa acid, vhunzhi ha vhathu vha shumisa acid, havha na mishonga ya madzina o yaho nga u fhambanana, iṅwe ipfhi Synvita, no cockroach, yo ḓala mishonga ine muthu anga i shumisa arali a khou ṱoḓou u vhulaya zwivhungu zwi re bulasini kana zwi re tsimuni zwine zwi kha miroho, kana wa shumisa Blue Death nayo i ya vhulaya zwi.

Ndi ndimo ya miroho yeneyi ine vhunzhi ha vhathu a vha i takaleli, vhunzhi ha vhathu a vha i ḽesi, wa wana u tshi khou lima miroho ine vhunzhi ha vhathu a vha khou i takalela na u i ḽa a vha khou i ḽa, wa sedza hanefho hune wa dzula hone wa wana uri vhathu vha hone a, wou ṱavha muroho wahone mara ahuna muthu ane a khou renga, ndi miroho minzhi ine vha hone vhathu vhane a vha khou i ḽa, i kho soko limi.

Kha vhupo vhune nda bva khaho vhathu vha dzhiela nzhele u lima zwiḽiwa zwine zwa vha zwavho vhone vhaṋe ngauri, vhunzhi ha miḓi hune nda dzula hone kha vhupo hune ndi khou bva khaho, vha na dzi ngade, vhuḓi naho dzi si khulwane hu dzedzi ṱhukhu mara tenda vha wana hune vha khou lima hone, vha ka honoyo muroho une vha khou ṱoḓa wone, vha fula dze dzi dzinyala dzine vha khou ṱoḓa dzone, haneyo maṱamaṱisi e vha ṱavha naho a maṱuku a ḓi vha thusa.

Ngauri dzi green beans vhuria dzi a tshimbila, vhunzhi ha vhathu arali hu vhuria vha vha vha khou ṱoḓa zwithu zwa u dudela, ende futhi dzi a tenda na dzone dziṋe nga tshifhinga tsha vhuria u fhirisa nga tshifhinga tsha musi hu summer kana hu tshi hu tshilimo, ngauri arali hu tshilimo dzi ṱoḓesa maḓi naho dzi tshi ṱoḓesa maḓi dzi a fhedzisela dzi tshi khou fa tshimela tshone tsha fa, mara arali hu vhuria dzi a kona u tshila naho hu sina maḓi dzi tshi khou dudeliwa.

Ee, vhuponi ha hashu muthu u ya kona uri a luse phonḓa vhunzhi havho vha dzi ṱhavha nga khalaṅwaha ya musi hu tshi khou dudela izwo dzi a takala na mavu a vha vhona wa vhona tshi takala uri na ngoho dzi khou ḓi yo ita dzi khou ya u ita ponḓa idzo uri dzi ita nga khalaṅwaha hezwi hu tshi khou dudela hune hu nga hu winter hu tshifhinga tsha winter.

Nḓuhu ndi zwithu zwine ndi ngoho dzi na mushumo muhulwanesa kha zwiḽiwa ano maḓuvha ma zwiḽiwa zwinzhi zwi vha zwo pangiwa na dzi nḓuhu, hu nga vha hu vhuswa hune ha vha hu vhune, wa bika na dzi nḓuhu hu nga vha hu miroho i ya pangiwa na dzi nḓuhu.

Ndi ḓiwana ndi khou takalela u ṱavha mutshaini, ndi takalela u vha ndi khou ṱavha munyanya, hafhu nda takalela nga maanḓesa u ṱavha maṱamaṱisi, nda dovha hafhu nda takalela u ḓiwana ndi khou ṱavha khavhishi, nda dovha hafhu nda takalela u ḓiwana ndi khou ṱavha muroho wa muxe, nda dovha hafhu nda ḓiwana ndi khou takalela u ṱavha tshibathanathi.

U vhuya ha swika hu tshifhinga tshe nda vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱavha zwibathanathi zwine zwa fhedzisela zwi songo tshimbila, a zwi ngo vha hone nga mulandu wa uri ndo vha ndi khou zwi ṱavha fhethu hune a hu na maḓi, ngadeni yanga ho vha hu khou shotha maḓi ende ho vha hu si tshifhinga tshone tsha uri ndi ḓiwane ndi khou zwi ṱavha ngori zwi tou vha na tshifhinga tshine zwi a takala musi hezwi wo zwi ṱavha nga tshifhinga tshazwo.

Vhurotho vhu no itwa ho ḓala gurowu a hu na mutakalo wavhuḓi kha vhathu vhane vha vha khou vhu renga, muṅwe na muṅwe ane a vha vha khou tshila kha shango ḽa Afrika Tshipembe vhurotho vhune ha vha ho ḓalesa gurowu vhu vha vhu songo mu tea ngori a vhu na mutakalo wavhuḓi zwi tshi ya nga zwithu zwine vhu vha vho itiwa ngazwo musi vhu tshi khou ḓi bakiwa, zwi vha zwi songo tea.

Mukapu une nda takalela uri ndi u ḽe nga matsheloni ndi mukapu wa mugayo une u vha wo itiwa nga anea mavhele ane vhunzhi ha vhathu vha vha vho ḓi tou lima, vhunzhi ha vhathu vha vha vho ḓi tou renga. Ndi wone mukapu une ndi wone une nda takalelesa nga maanḓa uri ndi ḓiwane ndi khou ḽa wone ngori a u na zwithu zwinzhi, a hu na u pfhi u ḓo vha wo ṱanganyiswa na zwiḽa zwine thi zwi ḓivhi, a hu na u pfhi u ḓo vha wo wo sheliwa mini, une u ḓi tou vha u mukapu une wo itiwa nga mavhele haneyo ane vhunzhi ha vhathu vha vha vho tou lima.

Ndo no ḓiwana ndi tshi khou ḽa mukapu wa makhaha kana wo bikiwaho nga makhaha, arali ndi tshi nga tou ralo. Ndi mukapu wavhuḓi une sa muthu na musi ni tshi vuwa ndi mukapu une ni a ḓi tea u u ḽa wa ni fha maanḓa. Ndi mukapu une ndi wa Tshivenḓa a hu na u pfhi u na mini kana mini, ndi mukapu une wa leluwa mani, ndi mukapu une u vha u zwi a tshi ya kha mutakalo u vha wone wo teaho, u ya yelana na mitakalo ya vhathu vhanzhi.

Ndi ḓivha uri makhaha a ri thusa kha zwithu zwinzhi zwiṅwe ndi kha mikapu ine ra dzula ra i ḽa nga matsheloni kana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a kho pfhesesa uri u khou ṱoḓa u ḽa wone mukapu wa makhaha. Makhaha a ri thusa kha vhuswa, hu na vhuswa ha makhaha vhune vhunzhi ha vhathu vha vhu takalela u ḽa hone, vha nga ḓi vhu ḽa na muroho, vha nga ḓi vhu ḽa na dzi ṋama, vha tou funa uri vha nga ḽa na mini honovho vhuswa ha hone ha makhaha.

A thi thu vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou lima kana u ṱavha gurowu nga ngomu tsimuni yanga, ndi zwithu zwine nda khouḓi ṱoḓa u thoma nda zwi dzudzanya, nda zwi ita nda tevhedzela maga one a uri musi ndi tshi khou ṱavha gurowu kana ndi tshi khou lima gurowu ndi tea u vha ndi khou tevhedzela mini. Ndi zwithu zwine ndi khou tea u thoma nda ḓivha zwone nda tevhedzela maga one.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa dzi WeetBix ndo dzi lugisa nga nḓila i tevhelaho, ndi dzi vhea kha tshi khontheina kha tshigeḓeḽo, nda shela mafhi, nda shela swigiri, nda dzi litsha dzone dzine dza tou ḓiṋokolosa a thi dzi funi dza musi ndi tshi vha ndi khou shumisa microwave uri ndi dzi ṋokolose, ndi dzi ṱoḓa dzi khou tou ṋokolowa dzone dzine, nda dzi ḽa dzi tshi khou rothola nga haneaḽa mafhi o rothola a dzi, a thi dzi ṱoḓi dzi tshi vha dzi tshi khou fhisa.

Ri tshi ḓa kha mukapu wa Jungle Oats ndi mukapu une vhunzhi ha vhathu vha ṱoḓa u vuwa ngawo, vha ri u ya fara, u a dzula kha thumbu ya muthu lwa tshifhinga tshilapfhu. Ndi mukapu une u vha u wavhuḓi musi hu tshi khou u ḽa, mukapu une musi hu tshi khou shumiswa hu shumiswa zwithu zwi sa dini, zwithu zwine muṅwe na muṅwe u wa kona u zwi ḽa hu si na u pfhi iwe u na mini kana u na malwadze afhio.

Ndi ḓivha uri mutshelo kiwi u a ri thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha sia ḽa zwa mutakalo, vhunzhi ha vhathu a vha u dzhieli nṱha mara ndi mutshelo une u wa ri thusa, u wa takula na na masole a muvhilini ane a vha o neta, masole ane a vha hu si tshe na zwine a khou ita o ḓi netela. Mutshelo kiwi u wa vusuludza haḽa masole uri a kone u shuma.

Maapuḽa u nga shumisa kha musi u khou to a bika wa fhedzisela u tshi khou tou a ṅwa wa ṱanganyisa kana na miṅwe mitshelo arali u khou ṱoḓa kana wa ṅwa o tou ralo, maapuḽa u a dovha hafhu wa shumisa kha zwithu zwi no nga dzi salad wo ṱanganyisa hu maapula na minwe mitshelo i re hone ine wa khou ṱoḓa u ṱanganyisa naho, i nga vha u khou ṱanganyisa na maswiri na mabapawe, u tou funa uri u khou nyaga u ṱanganyisa na mini.

Ndi vhona u nga ri dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri hu vha ho thoma ha bvisiwa makanda haaḽani ane a vha kha maswiri, vha kiḽina haaḽani maswiri, vha bvisa hezwiḽa zwithu zwi no nga zwa white, vha zwi bvisela vha zwi vhetshela thungo, vha bvisa na dzi thambo ngori kha dzhusi ri wana hu si na thambo. U bva hafho ndi vhona u nga ri vha nga vha tshi a vhea kha mutshini une wa khou ya u paḓura haḽa maswiri wa ita a vha mashakatshaka. U bva hafho vha khethulula maḓi na zwiṅwe zwi tshakatshaka zwa maswiri ya kona u vha dzhusi.

Kha vhupo ha hashu vhunzhi ha vhathu vhane vha khou ḓiwana vha khou fuwa mbudzi vhunzhi havho vha vha khou dzi fuwela ṋama, vhunzhi havho ndi vhathu na u ḓifunela ṋama ya muswane. Vhunzhi havho a vha vha sa khou ṱoḓa mafhi a mbudzi ngori a si kanzhi hu tshi nga wana vhathu vha khou ḽa kana u ṅwa mafhi a mbudzi, vhathu vha dzulesa mafhi a kholomo mara vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou dzi funela ṋama na uri vhathu ee vha tea u dzi fuwa mbudzi ngori dzi a vha thusa naho u si nga si tou i ḽa ḓuvha na ḓuvha mara ṋama i vha i khou ṱoḓea.

Vhunzhi hazwo zwi bva kha ene mune muthu uri u kho ṱoḓa u itani nga dzo arali a kho ṱoḓa u dovha a dzi shumisa u a dovha a dzi shumisa futhi mara arali a khou ṱoḓa u dzi rengisa nadzo dzi a ḓi rengisiwa. Vhunzhi ha vhathu vha ḓi renga mithenga ya zwinoni vhavha vha khou i shumisa zwithu zwo fhambananaho, vhunzhi havho vhaṅwe vha ḓi laṱa vhunzhi vha mbo ḓi fhedzisela vha khou i laṱa musi vhono fhedza u ṱhukhula.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia mithethe muṱukuṱuku ndi nga ri tshifhinga tshiṱukuṱuku ngori a si zwithu zwine arali u tshi ḓivha zwine wa kho ita kana u tshi kona u thukhula khuhu wa dzhia tshifhinga tshilapfu, u itela uri na khwine wa kho i ṱhukhula i si pfe vhuṱungu na mbeu u tea u i ṱhukhula khathihi nga tshifhinga tshiṱukuṱuku. Zwino a zwi dzhiyi tshifhinga tshilapfu zwi dzhia tshifhinga tshiṱuku mithethe miṱuku nga maanḓa uri muthu a ṱhukhule khuhu.

Vhunzhi ha vhathu vhane vha vha khou ṱoḓa u vhulunga lukanda kana u luvhea, vha thoma vha lu omisa vha lu vhea ḓuvhani vha nga lovhea nṱha ma sennge ḓuvhani vha nga lu vhea huṅwe na huṅwe tenda havha hu ḓuvhani, hune hu kho dzhena ḓuvha uri hu lu ya lukanda lu swe lu ome, vhunzhi ha vhathu vha thoma vha lu omisa lwo thoma lwa swa nga ḓuvha.

Lukanda lwa tshifuwo lu shuma nga murahu ha musi lo vheiwa ḓuvhani vha tshi fhedza u lugisa vha mboḓi lu vhea ḓuvhani, holuya lukanda lu hafhaḽa ḓuvhani lu ḓo oma lune naho zwi tshi dzhiya tshifhinga fhedzi lwa fhedzisela lwa oma lwa vha mukumba, lu nga ḓi fhedzisela lwo vha mukumba wa kholomo arali yo vha i ṋama ya kholomo, hu nga ḓivha mukumba wa mbudzi arali hu vha hu mavhudzi fhedziha thoma lwa vheiwa ḓuvhani uri lu kone u oma.

Maḓi a u fhisa ndi ane ra a shumisa u ṱhuvha ane arali u kho thivhela kha ndishi wa shela kha yeneyo ndishi hune ya vha na khuhu nga ngomu ine wa kho thivhela khayo khuhu, zwivha zwikho thusa uri haaḽani mathenga a ṋauwe ngori mathenga ha ṋauwi nga maḓi o rothola a zwi ite zwi a konḓa a ri to uri zwi a konḓa, zwi a konadzea mara zwi vhe fhedzisela zwi tshi kho konḓa mara arali wa shumisa maḓi ofhisa haaḽa mathenga oṱhe a ya bva a vhuye a dzhena tshifhinga a konadzea uri a bve lune a zwi dzhii tshifhinga.

Musi vha khou a vhea fhethu hu no khou dudela hanefho hune ya vha hone kana hanefho hune vha vhea hone mafhi arali vha vha khou avhe fhethu hune hu khou dudela hu na mufhiso. Ndi hone hune a ya dzula o vhibva naho a sa athu u swika mimakete kana hanefho hune a khou ya hone uri a vhe a hone, ndi zwone zwine zwi a thusa uri a tshi sala a tshi swika a vhe a mafhi o vhibvaho.

Mutakalo wa muthu musi hu tshi khou ṱhavhiwa wa tea u ṱhogomeliwa nga maanḓa ngori tsha u thoma muthu ha tei u shumisa ṋeleṱe ndi nga tori ṋeleṱe ya ṱhavha muṅwe mu mu mulwadze ngayo, muṅwe na muṅwe u tea u vha na ṋeleṱe yawe a tshi fhedza u shumisa heiḽa nete u tea u i laṱa nga ngomu dasbini, a tshi fhedza u thoma havha wa tea u vhea dzudzu uri haaḽa malofha a ne a vha wo bva musi a khou ṱhavha a si bvele kha tshiambaro kana gai a ime nga dzudzu.

Vha hone vhathu kana miraḓo ya tshitshavha ine i na vhutsila ha u ṱanzwa mukumba kana lukanda lwa lwa tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe, vha hone vhathu vhane vha to fhi havha ndi vhakoni havha ndi vho masithesele zwi tshi ḓa kha u ṱanzwa lukanda kana kha uri ṱanzwa mukumba vha bva phanḓa, vha hone vha hone kha dzi vhudzulapo ya a fhambananaho vha ḓivha vha hone vhane vhavha vha khou thusa vha re na vhutsila ha u ṱanzwa mukumba kana lukanda.

Nḓila dza sialala dzine dza bvisiwa dza u bvisiwa lukanda dzine dza fhirele si .

Zwi hone kha kha tswii miṱa miṅwe lune muthu u a ṱhavhiwa.

Muṱani kana vhuponi ha hashu ri shumi musi ri tshi khou ṱoḓa u ṱhukhula khuhu ri shumisa zwanḓa nga ri khou shumisa nga lufhanga ra tsha ṱhoho nga lufhanga, fhedziha i hone mitshini ine vhunzhi hayo i na vhathu havha noni vhane ndi vho ramabindu vha vha vha re na dzikhuhu lune vha shumisa ini heiḽa mitshini hanefhaḽa vho ramabindu vho no shuma u rengisa dzi khuhu, vha shumisa heneiiḽa mitshini vhunzhi havho mara ngeno vhuponi hashu muṱani wa hashu u shumisiwa zwanḓa, ahuna mitshini. Nḓila ine nda vhona i ya khwine ndi nḓila ya ya u shumisa lufhanga yeneyi ine ndi nḓila ye ra i ḓowela naho muṅwe atshi ngauri u ḓo ya khwine ndi ya mitshini ngori u ḓo vho ḓowela yeyo, fhedziha nṋe ndi vhona ungari ya khwine ndi ya lufhanga ndi ya zwanḓa.

Ee vha hone vhaṅwe mudzulapo wa hanefha shangoni kana ndi nga tori kusini kwa hune nda dzula hone vhane vha ḓi tshilela nga u ḓi rengisela mikumba ya zwifuwo, lune vhunzhi ha vhathu vha vha vha ḓivha vha kho vha tikedza vha tshi khou renga hanefho vha tshi ḓi vha khou ḓivha tikedza nga u renga heneyo mikumba vha hone muthu vhane vhaya rengisa.

Maitele a u hama kha bulasi ṱhukhu, ndi zwithu zwine vhunzhi hazwo a zwi ngo to zwi ḓowela ngauri ri zwi ḓowela kha mabulasi mahulwane ane a na zwoṱhe arali hu tshi kho yo hamiwa i ngavha i kholomo i ngavha i mbudzi vha na mitshini ya hone, fhedzi kha mabulasi maṱuku iwe muṋe u tou hama zwi amba uri i ngavha i kholomo i ngavha i mbudzi i kho tea u thoma ya tou hungwiwa ngauri i nga i i nga u raha wa i hama.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱhukhula khuhu, ndo to swika he nda ḓovha ndo i kanda mapapa nda fara ṱhoho nda i tsheya mukulo nga lufhanga, zwo vha zwi zwithu zwo leluwaho ngauri na u konḓisa a i ngo vha khou ine u khou konḓisa ine ndi tshi kho i tshi ya yavha ikho tsukunyeya fhedziha zwo thusa ngori na lufhanga lwo vha lu tshi khou fhira lune a thi ngo vhuya nda ṱuwa ndi tshi khou ima vhukati, ndo mbo ḓi to vha ndi khou ṱhukhula ya mbo ḓi vha i khou ṱhukhuwa nda mbo ḓi fhedza.

Ee ndo no vhuya nda vha ndi hone musi hu tshi khou viiwa mbudzi, yo ḓi tou thoma tovha yo to vhambiwa nga vhathu vhanzhi.

Nḓila dza sialala dzi no shumiswa kho u vhulaya zwifuwo u ya nga ha nṋe athi dzi ḓivhi ndi nga si ambe zwithu zwine kha musi ndi thi zwiḓivhi kana nda vha ndi khou amba mazwifhi, nḓila dzine dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaya zwi vhuponi hashu a athi dzi ḓivhi, a thi tu zwi vhona vha tshi kho zwi ita hutshipfi hu na nḓila dza sialala dzine dza tevhedziwa musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo.

Ṋama nga murahu ha musi ono ṱhavhiwa vhunzhi havho vha thoma vha i ṱanzwa ngori ivha i tshe thethe ivha i kha ḓivha na malofha ende ndi nga si ḽe ina malofha, mara vha hone vhane vhunzhi havho vha i ḽa i tshena malofha nwa nga nḓila vho no fhedza u ṱhavha tshetsho tshifuwo vhavha vhatshi kho thoma u i bika yo ralo, vhane hone vhane vha ḓo tou funa malofha vha ḓo tou funa u ḽa malofha.